Fa data e sa latelwa sentle kgotsa e amogelwa ka gago nepang. Batlhokatiro ba ka latlha ditiro tse di goga bopa ka maiteko a matlhagatlhaga. Mme mo maemong a puso le setšhaba go ka nna le dipholo go sa amogelang, ditlhwatlhwa tsa tshedimosetso.

Mefuta ya wa data e ke e dirisang ke wa LTE Telkom ya one forty-nine. Ke yone e ke e bonang e le botoka ka ebile e ntsaya lobaka lo lo leele. Ke kgona go tsena gongwe le gongwe ka yone go le gontsi eng tsaya kgwedi.

Ya one forty-nine mme ke dirisitse lobaka lo lo o tsayang kgwedi, mme fa motho a batla data o tshwanetse go lebelela di-GB's.

Ke data ya twenty-five gig nka e dirisa kgwedi yotlhe. Nka rata fa ka tsena ka di-fifteen tsa kgwedi nngwe le nngwe.

Five G e tla fetola jang tsela ya go dirisa tshedimosetso ya mogala, lebelo le le kwa godimo, karabo e potlakileng, bokgoni jwa go tshwara didiriswa di le dintsi. Madirelo a tla tswalelang mosola thata ke kgatelopele ya five g, ke dikgwebo tsa media le bo tloso botlhoko, botsogo, thuto ya kgakala le dithuto online. Ditšhono tse dišwa tse di ka tlhagang ka five G, kgwebo e nnye e e iteretsweng ka.

Nka mo tlhalosetsa ka gore a tsenye sim card mo mogaleng. Netefatsa gore mogala wa lemoga, netefatsa gore mobile data e buletswe. Reka data bundle, netefatsa gore mogala o kgona go tsena mo inthanete, o lemoge gore data e na le bophelo.

Nka lekola di-App-o tse di jang data thata, le go dirisa data saver mode le go tswala video auto play mo social media.

Fa o ya kwa lebenkeleng o ka reka data ka tlhamalalo, ke go reka data fela sekai one GB ya MTN data jalo le jalo.

Dikgato tsa go aroganya data mo mogaleng. Bulela hotspot mo mogaleng wa gago, tsala ya gago a tsenye mo hotspot-ong ya gago, a romele email ya kopo ya tiro.

A dithulaganyo tsa data ya mogala di tla fetoga jang mo isagong. Ee re lebeletse diphetogo tse dikgolo mo dithulaganyong tsa data mo isagong, ka ntlha ya kakaretso ya ditiriso tse di jang data. Diphetogo mo di tlhwatlhweng tsa data di tla ama jang badirisi, ditlhwatlhwa di theoga ka ntlha ya tlhodisano. Baagi ba tla kgona go reka data e ntsi ka madi a mannye.

Ee baithuti ba ka tsaya dikgakololo mo inthaneteng ba itse dingwe tse di oketsegileng mo ditirong tsa sekolo. Ba ka dirisa gape di-App tsa thuto, jaaka google class room jalo le jalo.

Molemo wa AI mo dithutong tsa setheo ke AI dira gore baithuti baithute ka lebelo la bone. Sekai platforms tse di rutang ka botswerere, di tshwanela le mokgwa wa go ithuta wa mongwe le mongwe.

Botswerere jwa AI ke eng se se tsietsang, botshelo jwa bots jaaka chat GB be kgotsa Siri bo tshwanetse go le sedirisiwa. Mme ka dinako dingwe bo itshupa bo bulegile jaaka motho, bo tsiboga ka maikutlo a a tshwanang le a motho.

Thekenoloji e gola ka ntlha ya tlhokego ya batho ya go tokafatsa matshelo a bone, go dira dilo ka bonako jalo le jalo. Botlhale jwa maitirelo ke bokgoni jwa didirisiwa kgotsa mananeo a thekenoloji, go akanya, go ithuta le go dira ditshwaetso jaaka motho.

Go dira dithulaganyo tse dikgolo ka bonako AI e ka sekaseka data e e fetang ya batho ba dimilione, mo metsotsong e se me kae. Mo godimo ga moo e ka tlhoma ditshwaetso, kgotsa dikarabo ka bonako jo bo feteletseng.

AI e akanya ka dipalo, batho ba akanya ka maikutlo le temogo. AI e rulagantswe ke batho go dira ditshwetso tse di thailweng mo tshedimosetsong kgotsa data.

AI e ne ya thusa go fapa le go anamisa tshedimosetso e e siameng ka ga COVID-19 jaaka palo ya ba ba tshwarwang, melao ya thibelo le ditlhopha tse di kotsing.

Di tshwana ka dipuisano ka mafoko ka bobedi di dirisa puo ya ga magang, kgotsa e kwadilweng go buisana le batho.

Batho ba ba boifang ba lebelela AI jaaka selo se se ka laolang dithulaganyo tsa bangwe. E ka nna le go fokotsa go rulaganya batho ba ba nang le maikarabelo, go akaretsa le batho ba ba iketlileng go dira ditshwetso tse di sa siamang. Ditlamorago tsa go dirisa AI mo tirong, AI e kgona go dira ditiragalo tsa letsogo, e natlafatsa sekama le bokgoni jwa go dira ka potlako.